Amakhono wozwelo, yiloko wokuba ngiyi-agent-i kufanelekile ukuba ngiduduzane naloyo oselahlekelwe yilunga lakhe. Kanti futhi kufanenelekile ukuthi ukuba ngimulalele ukuba ukhala kangakanani ngesimo abhekene naso. Bese-ke lapho ngizokhona-ke ukuba ngimunike indlela zokwekhetha ukuba uthanda yiphi, futhi uzwisisana nayiphi indlela yokuba singamkhiphela iy'mali, noma singamusiza ukuba azi ukuba lo mshwelense usebenza kanjani.

Cha, angivumisani naloko. Ukuboleka imali yokobhadala esinye isikoloto, siyingozi kakhulu ngoba ungahle uhlale ungasaphumi kulezo y'koloto. Ngoba uyohamba uhambe uboleka, ubhadala ngapha, uboleka ngapha, ubhadala ngapha. Loko kuzoba umthelela omubi empilweni yakho, kakhulukazi empilweni yakho ngezezimali, angeke uphinde ukuthola ukujabula kwemali.